Vhupo ha tsini vhungoho sa Zimbagwe, ngauri vha khou shumisa dzi dollar ndi vhona ungari ndi hone fhethu hune ha vha uri ndi nga ya hone hune ha vha uri ndi tsini lune ndi nga fhedzisela ndi sa khou tou lozwa masheleni manzhi nga maanḓa.

Zwi tshi ḓa kha forex a nṋe a thi tu vha na nḓivho mara vhaḓivhi vhaswa vha ri forex ndi musi hu khou itiwa zwa dzi trade in hu kho tradiwa tshelede a nṋe ndi vhona ungari a i ngo tsireledzea forex.

A hu ngo tsireledzea u tshimbila o fara gwama unga huna matsotsi vhathu vha nga fhedzisela vha khou lozwa vhutshilo nga nṱhani ha tshelede, zwino u shumisa bannga ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ndi zwone zwo tsireledzeaho zwa musalauno u tshimbila uri o fara tshelede nnzhi nga u ralo u nga fhedzisela hu khou vha na problem.

Ee muthu u tea u ḓiwana a fhethu havhuḓi u tea u ḓi u toya haningei banngani straight ndi hone zwithu zwo tsireledzeaho uri a tsireledze na ene muṋe a songo sokou vhudzisa nnyi na nnyi u dzhena straight kha kha bannga ine ya vha uri ndi dza fhano Afrika Tshipembe vha ḓo kona u muthusa nga masheleni avho.

Bannga ndi banngani dzi bannga dza tsini ndi hune ra nga ya u ita khumbelo ya u shandukisa masheleni a huna na huṅwe hune muthu ane anga ya hone ndi hone ho tsireledzeaho ndi vhone vho mantende zwi tshiḓa kha hezwo.

Bannga vho dzi fana na vho FNB vho absa vho standard bank vho capitec nṋe ndi vhona ungari ndi hedzo bannga dzine dza ṋekedza vhathu nḓivho.

Ndi ya ndeme kha dzhango haya ḽa Afrika ivha i kho kona u vhambedza dollara ya fhano na exchange kha vho ramabindu vha fhano na vha dzhango la nnḓa.

Dalela iṅwe ya dzi bannga dza fhano Afrika i fanaho na vho standard bank vho FNB wa thoma fhasi wa amba navho nga u vhulunga masheleni zwi tshiḓa kha forex.

U sa to ndi uri u tea u sa themba muthu zwitshiḓa kha masheleni kana ndi nnyi kana ndi nnyi u tea u sa themba muthu iwe wa ita wa bannga masheleni nga nḓila yo vhulungeaho.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa ende ndi zwone ndi yone nḓila yo vhulungeaho heyo u vhulunga masheleni masheleni ha dzuli nḓuni yo vhulungea heyo nḓila ya uri muthu avhe na akhaunthu ya bannga.

Nṋe ndo hangwa ṱhanziela heyo ndi u tou ya kha dzi bannga dziṅwe dzine nda bannga nadzo nda swika nda dzhia statement ine ya vha uri i na ṱhanziela heyo, nda kona u ya hafho kha bannga heyo nda kona u vula akhaunthu yanga zwo tsireledzea.

Zwa zwi vha zwo tea zwi vha zwi khou tsireledza na nṋe sa mu wa masheleni uri ndi songo swika hune nda to dzhia masheleni hu sina vhundeme hayo ane nda ḓo swika ndi a tambisa, zwino zwi vha zwo tsireledzea nga heyo nḓila.

Tsireledzeaho ndi u to dzhena nga ngomu banngani kana wa ya kha ATM wa tshintsha hedzo nomboro dza phini dzine wa dzi shumisa.

Tsireledzea arali u kho shumisa hedzo app kana heyo inthanethe ine ya vha uri yo rwela ṱari u tea u shumisa nga nḓila ya vhudele a hu ngo tea u soko sokou ṱana dzi banking details dza huṅwe na huṅwe.

Ndi yo khwaṱha lune yo tsireledzea u tea u to shumisa nga vhu dele ende u tea u i shumisa kha app kana inthanethe ine ya vha uri yo rwela ṱari u ita hezwo zwithu.

Ya zwivha zwi zwa ndeme nga maanḓa ngauri a ri ḓivhi ḽa matshelo muthu anga soko vuwa ṱhamusi hu ene bread wina a ḓi vuwa ṱhamusi tshiṅwe na tshiṅwe tsho itea, zwi vha zwo tsireledzea lune ndi zwa ndeme lune ha masheleni a kona uri onoyo we na muṅwalisa sa beneficiary vha kone u tshimbidza mbulungo yanu nga nḓila yone masheleni maṅwe a ḓi to sala a tshi unḓa vhana kana vhaḓuhulu kana family ya hoyo muṋe wa heyo bannga.

Ndi zwa ndeme u vha na ndindakhombo iya thusa musi u tshi ḽuza vhutshilo, ndi masheleni ane a nga kona u isa phanḓa mbulungo Maṅwe ndi masheleni ane a nga kona u sala a tshi unḓ hafho kha family ya hoyo muthu o ri siaho.

UIF ndi ndindakhombo ya musi u tshi vho fhelelwa nga mushumo ndi masheleni ane a ḓo sala a khou kona uri u kone u vha u khou isa phanḓa na vhutshilo ha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe u kone u renga mugayo u kone u vha u khou sapota, u kone u vha u khou a khou thusa na u vha u khou maketa ngawo u ṱoḓa na mushumo.

Mushumo wa UIF ndi u vhulungela masheleni ndi u vhulungela masheleni ane u ḓo a ṱoḓa ḓuvha ḽine u mushumo wa ḓo fhela.

Zwine wa tea u dzhiela nzhele u tea u dzhiela nzhele uri afho fhethu hu ne nda khou ḓidzhenisa hone hu ṱoḓea masheleni o yaho nga uri na tshumelo ine vha ngitele ya nga uri, etsho tshisima tshiimiswa tsho ridzhistariwa naa ndi zwine wa tea u zwi dzhiela nzhele hezwo.

Zwidodombedzwa zwine muthu a tea uvha nazwo ndi ṱhanziela ya vhudzulo, na khophi dza bannga na na ṱhanziela na na na na khophi ya basa.

Ndi nga vho medical aid discovery vho skopioni.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kha heyo nyimelo ndi zwithu zwine zwa vhori zwi maṱhakheni nga maanḓa ngauri hu thusiwa nga tshifhinga nahone u thuswa nga nḓila ine ha vha uri ndi ya vhuḓi nga maanḓa.

Ndi shuma nga maongelo o imaho nga uri kha zwibadela zwa private.

Nyimele ya so ndi u to konḓelela wa vhaisa mukegulu kha zwibadela hezwi zwa public nahone vha to swika vha to wana thuso nga uri iṱeli ri tshi sedza kha vhathu a aluwa ndi vhathu vhane vha thusa lwa special a si vhathu vhane vha nga thoma vha swika vha ima ḽaini ya nnyi na nnyi kha zwibadela hezwi zwashu hezwi zwa public.